Maitele ane anga thivhela u vhaiswa ha mavu, nga murahu ha musi ho no kaṋiwa. Ndi uri hu tshi kaṋiwa, ha dovha ha limiwa, ha sheliwa manyoro, uri mavu a dzule o nyorea. Zwi thusa na musi hu tshi ḓo limiwa tshifhinga tshiḓaho, zwi vha zwi khou wana mavu o nyorea. A zwi ṱoḓi na zwithu, zwinzhi zwinzhi zwi thusa na uri hu dzule musi zwiḽiwa zwi tshi kana zwi tshi, ṱavhiwa. Zwi si lenge u mela, zwi wane mavu o dzula o nyorea.

Zwine zwa tea u dzhielwa nṱha hu tshi kaṋiwa mitshelo ndi zwa uri, mitshelo i tea u kaṋiwa zwavhuḓi. Hu si vhaisiwe muri wa mutshelo, u itela tshifhinga tshiḓaho na uri mitshelo ya si laṱeye, ya si vhaisale. U itela uri na musi arali i ya vhubindudzi, i tshi khou yo rengisiwa, i sa vhewelwe kha malatwa, i vhe mitshelo ine i a rengisea. I vha yo ita zwavhuḓi, i a ḽea nga uri zwi vha ndozwo arali mitshelo i songo fuliwa zwavhuḓi. Na musi miri hu songo fuliwa zwavhuḓi, mitshelo i ya vunḓekanywa, zwa sia zwi tshi khou balelwa u ri fha mitshelo, ndaa.

I na vhundeme vhunzhi nga uri i tshi khou limiwa i nnzhi, zwi thusa u u ri na musi i tshi khou vhambadzelwa kha maṅwe mashango a nnḓa, i vha i tshi kho vusa ikonomi ya Afurika Tshipembe. Zwi dovha hafhu zwa thusa na vhadzulapo vha Afrika Tshipembe nga uri vha i renga nga vhunzhi, vha tshi khou i renga nga vhunzhi ikonomi ya Afurika Tshipembe nayo i vha i tshi khou aluwa. I tea u limiwa i nnzhi ndimo ya rooibos, u itela uri hu songo vha na u ṱahelelwa ha vhalimi musi itshi khou ṱoḓea nga vhunzhi. Nga uri hu na tshifhinga tshine i ṱoḓea nga vhunzhi, ndi hezwo.

Sunflower i na vhundeme vhunzhi u fana na hu tevhelaho, mafhu i ri itela mapfura. Mapfura a tshi khou vha a manzhi, zwi ita zwo uri hu si vhe na ṱhahelelo na musi sunflower i tshi khou vhambadzelwa kha mashango maṅwe. Zwi ita zwo uri i tshimbile nga vhunzhi, na maṅwe mashango a sivhe na ṱhahalelo ya sunflower ubva kha shango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe. Nga uri sunflower i na mutakalo kha mivhili ya vhathu, sunflower na yone i wela kha zwiṅwe zwithu zwine zwi ita zwori ikonomi ya Afurika Tshipembe i tshimbile zwavhuḓi. Sunflower i dovha ya thusa uri riṋe vhadzulapo vha Afrika Tshipembe musi ri tshi renga mapfura, ri a wana nga mitengo ya fhasi nga uri i vha i tshi khou bva fhano Afrika Tshipembe. Ndaa.

Tshine nda nga ita tshone ndi u vhidza muhulwane wa bulasi, nda mu vhudza uri ndi zwithu zwine zwa vha uri a zwi itiwi, a zwiho mulayoni. A zwi ngo tendeliwa nga uri mitshelo i no vha yo to wela fhasi, miṅwe i vha yo vhaisala, arali ri tshi khou i ṱanganyisa na mitshelo ine yavha yo to fuliwa yavhuḓi. Heyi mitshelo yo vhaisalaho i tshinya na mitshelo ine ya vha uri ndi ya vhuḓi, zwithu zwine zwa vha uri a zwi tei u itiwa nga uri zwi ita zwo uri hu vhe na ndozwo. Na uri vhathu vhane vha khou yo ḽa heyo mitshelo kana vhane vha khou yo renga heyo mitshelo, zwi nga itea vha lwala vha sivhe na mitakalo ya vhuḓi, nge vha ḽa mitshelo iyo. Ndaa.

U tshi ṱoḓo u lima zwimela zwo fhambananaho nga u sielisana, zwi sina masiandoitwa kha mavu. Mavu a tea u ṱhogomeliwa nga u nyoriwa, zwine zwa amba uri hu tea u itiwa manyoro kha mavu, ane a yelana na lushaka lwa mavu haneo. Hu tea u sheledziwa nga uri a hu ngo tea u tendeliwa ha to oma tshoṱhe. Zwi thusa uri, ri tshi ya u ṱavha zwimelwa zwashu nga u sielisana, zwi dzule zwi na mutakalo, mavu avhe na mutakalo. Mavu a vha na mutakalo, na zwimela zwashu zwi ḓo dzula zwi na mutakalo. Zwa bvisa zwiḽiwa zwavhuḓi, zwi re na pfushi.

Ee, zwi kwama nga nḓila ya vhuḓi nga uri ikonomi ya vhupo kana ya shango ḽine zwa khou bveledzwa khaḽo. I ya aluwa nga murahu ha musi hu na u farana zwanḓa ha vharengi na vharengiselwa. Zwi dzhiiwa zwi zwa ndeme vhukuma nga uri zwo fara ikonomi, ende tshiṅwe tshine tsha itisa zwa uri zwi vhe zwa ndeme nga maanḓesa. Ndi tsha uri na vhadzulapo vha kha honovho vhupo na vhone vha ya kona u zwi shumisa, vha tshi khou zwi wana nga mutengo wa fhasi. Kana vha songo tea u zwi renga, ikonomi i farwa nga vhulimi ha kha ḽeḽo shango.

Nda wana ndo ṋekedzwa tshikhala tsha u lima, ndi nga lima mavhele nga tshifhinga tsha tshilimo. Nga uri zwi thusa, zwi ḓo thusa uri ndi kone u sa renga mugayo, nga uri ndi vha ndi tshi khou to ḓi itela. Zwa thusa na zwa uri ndi rengisele vhathu vha shango ḽine nda dzula khaḽo. Zwiṅwe zwine nda nga lima zwone, ndi zwithu zwi nonga maṱamaṱisi, maḓabula, na zwithu zwi nonga vho maswiri. Nga uri zwi vha zwi kha ṱhoḓea nnzhi nga kha vhathu vha maṅwe mashango, zwi thusa uri ndi rengise na nga nnḓa ha shango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe. Zwi vha zwi khou alusa ikonomi, Ndaa.

Mitshelo ine nda i takalela ndi mingo, ndi m, or manngo ana mutakalo na pfushi ende ndi a kona u ḓi ṱavhela nṋe muṋe wazwo hayani. Zwo ralo na kha maswiri, maṋerentshisi, na maafukhada. Maafukhada a thusa nga uri ndi a kona u a ḽa sa mutshelo, nda dovha nda ita nga o mapfura. I vha i mitshelo ine ya vha uri i nga si ite zwo uri ndi to bva, ri ye kha maṅwe mashango u renga nga uri i vha i hone hanefha kha vhupo hashu. Ndi mitshelo i re na pfushi, ine na kha makete i a tshimbila.

Ndi nga dzhia ngeletshedzo dzoṱhe, ndi nga ṱavha madavhi, nda dovha nda wana thanga. Nga uri nga thanga, zwi zwi ḓo itea uri miri ya nga imele, na nga thanda nahone zwi nga itea uri miri yanga imele. Ndi nga zwo ndi tshi sa, ndi sa tei u nyadza, ndi tshi tea u dzhia ngeletshedzo dza masia oṱhe. Muapuḽa u mela nga thanga, wa dovha wa mela nga murahu ha musi ndo wana davhi. Nda ṱavha, nda ita, nda ṱavha nga davhi, nahone zwi thusa na kha u vhulunga masheleni.

Ndimo ya maswiri i a kona u mannḓafhadza ikonomi yashu, nga uri Afurika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa vhabveledzi vhahulwane vha maswiri. Ḽine ḽi a kona u phaḓaladza maswiri kha mashango maḽedzani na mashango a seli ha malwadzhe. Ndimo ya maswiri yo fara ikonomi, nga maanḓesa kha province ya Limpopo hune ha limeswa maswiri. Maswiri ayo, musi a tshi khou vhambedzwa na mashango a nnḓa, a ya a ḓi dzhenisa tshelede isina vhukono. Zwine zwa thusa u mannḓafhadza ikonomi, na u maanḓafhadza vhoramabindu.

Zwi thusa uri, vho ramabindu vhashu, kha ndimo ya nḓirivhe, eish he e man.

Maga ane a tea u tevheliwa musi muthu a tshi ṱavha muroho wa muxe. U tea u nyora mavu hune a khou tea u ṱavha hone a sheledza, a kona u ṱavha muxe. Wa sheledziwa ḓuvha na vhana. Wa sheledziwa ḓuvha na ḓuvha, ndi hone u tshi vha na mutakalo.

Muthu a tshi ṱavha muroho wa muxe, maga ane a tea u fanela u a tevhela musi a tshi ṱavha. Ndi a tevhelaho, hu tea u gweḓiwa mavu, ha sheliwa manyoro, ha sheliwa maḓi, ha kona u ṱavhiwa muroho wa muxe. Nga murahu ha musi wo no ṱavhiwa muxe, u tea uya, u vha u tshi khou ṱhogomeliwa ngo u sheledziwa tshifhinga tshoṱhe. Ndi hone u tshi ḓo vha na mutakalo, wa vha mudala wa kona u ḓifha. Zwi ḓo ita uri na vharengi vha tshi u vhona wo takala vha ḓe nga vhunzhi. Ndi hezwo.

Vhuponi ha hashu, ri a kona u alusa phonḓa. Ri dzi ṱavha nga khalaṅwaha ya tshilimo, musi ho no swika ṅwedzi wa nyendavhusiku.

Maga ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu ndi a tevhelaho, tsho u tho. U tea u wana fhethu ho nonaho, hune ha ḓo kona u sheledziwa arali mvula i tshi khou konḓa, i sa ṋi. Tshiṅwe musi ri tshi ṱavha nḓuhu, ri gwa madindi ra tshimbila ri khou shela mbeu ya hone. Musi nḓuhu dzono mela, ri tea u dovha hafhu ra tshimbila ri khou dzi shela mavu, uri dzi a ṋwese kana dzi anzese zwiḓowana.

Zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga, ndi zwi tevhelaho. Ndi mavhele arali hu tshilimo, ha vha na miroho i ngaho sa maṱamaṱisi, dzi nyala, biṱiruṱi, mitshaini, tshipinatshi, na delele. Ndi zwi ṱavha ndi tshi khou edzisela khalaṅwaha, uri khalaṅwaha ndi ifhio, ngauri ndi nga si ṱavhe mavhele vhuria ngadeni yanga, Ngazwo ndi tshi ṱavha, ndi tshi tevhedzela khalaṅwaha..

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha fhedzi zwa si tshile, ndi maḓabula. Nga he nda wa na khaedu ya maḓi, ngauri kha vhupo hune nda dzula khaho, maḓi a ya konḓa. Ndi ngazwo maḓabula anga, e nda ṱavha a songo tshila.

Vhurotho vhu no itiwa hodala gurowu, huvha hu na mutakalo wavhuḓi, nga uri na gurowu i tshi ya muvhilini wa muthu, i vha i na mutakalo wavhuḓi.

Mukapu une nda takalela u ḽa nga matsheloni, ndi mukapu wa makhaha. Ndi a u funa ngo uri u wa tendelana na muvhili wanga, u na mutakalo. Zwithu zwe zwa shumisiwa kha u ita mukapu wonoyo, ndi vha ndo to ṱavha makhaha. Nda kana nda isa tshigayoni, a gayiwa, a vha mugayo wonoyo wa makhaha. Nda kona u ita mukapu.

Ndi ḽa wone mukapi wo bikiwaho nga makhaha. Tshenzhemo yanga ndi ya uri, ndi mukapu une u a ṱavhanyedzisa u furisa, ndi mukapu une wa vha uri u na mutakalo. U fhirisa miṅwe mikapu yoṱhe, musi u tshi ya muvhilini wa muthu. Nga maanḓesa mukapu une wa vha uri ndi wa, u na madzhoro madenya, ndi wone mukapu wa makhaha ure na mutakalo munzhi nga maanḓesa.

Makhaha, mukapu ana mukapu u no ḓifhesa. Makhaha a ya ḓura u fhira mugayo muṅwe na muṅwe, makhaha na vhuswa ha hone huya furisa, ende makhaha vhuswa ha hone hu vha hu vhundenya. Makhaha, mukapu wa hone ndi wone u no ḓifha, u fhira mikapu yoṱhe.

Musi ndi tshi ṱavha gurowu, nga ngomu tsimuni yanga. Ndi thoma ngo wana bodo, kana container khulu, i re na muṱavha wo nonaho. U bva hafho, nda tshi ṱavha mbeu, musi mbeu iyo yo no mela, nda dzhia nda ṱavha, nda ṱavha fhethu hune ha ha dzhena ḓuvha. Nda vha ndi tshi dzulela u i sheledza, ndi hone i tshi ṱavhanyedza u aluwa.

WheetBix, dzi lugiswa nga nḓila i tevhelaho, ndi dzhia nda dzi panga kha tshikhontheina tshihulwane, nda dzhia nda dudedza mafhi. Musi mafhi ono dudela, nda shela, u itela uri zwi ṱavhanyedze u ṋoka, kana nda dzi shela mafhi a no khou rothola, nda dzhenisa kha makhiroweivi, zwa dudela. Hezwi dzo no ṋoka, nda kona u dzi ḽa.

Jungle oats, i itiwa nga oats bran, ya vha uri i na oats vithamini. Musi i tshi itiwa, hu itiwa nga muṋo, na swigiri, na mafhi. Jungle Oats ndi muṅwe wa mikapu ine ya vha uri yo ḓalesa vithamini nnzhi, ndi ngazwo i na mutakalo munzhisa.

Mutshelo wa kiwi, ndi mutshelo une une una vithamini C, K, na E. Ndi mutshelo une u ya ḽiwa na kha saḽadi, ndi mutshelo une nga nnḓa una lukanda lu ndenya, u tea u thoma wa tou tshe fhanduliwa, kana wa tsheiwa, wa bvisiwa nga zwipiḓa pida. Ha bvisiwa thanga dzine dzavha dzi nga vhukati, mutshelo wa kiwi ndi mutshelo une wa thusesa masole a muvhili, u lwa na malwadze o yaho nga u fhambana.

Nga nnḓani ha u ḽa maapuḽa sa mutshelo, a ya shuma sa dzhusi, a a itiwa dzhusi. A dovha a itiwa kha nyamunaithi, a dovha hafhu a itiwa kha saḽadi.

Hu swotoliwa maswiri, a bvisiwa dzi thanga, a tshi bvisiwa dzi thanga. A dzhenisiwa kha mutshini, wo u hamula, a hamuliwa, a ṱanganyiswa na zwine a ṱanganyiswa zwone, a ita dzhusi.

Kha Vhupo ha hashu, mbudzi dzi shumiswa u ita ṋama kana u rengiswa dzo vhulaiwa dzi ṋama. Vhunzhi ha vhathu vha fanela u humbula u dzi fuwa, u itela uri hu vhe na mbudzi dzine dza fuwiwa dzi khou itela mafhi. Zwi thusa kha uri, ri si vhe na ṱhahelelo ya mafhi, na ṱhahelelo ya ṋama.

Musi mithenga nga murahu zwiṋoni zwo ṱhukhulwa a dzi laṱiwi dzi a shumiswa hafhu ngauri dzi a kona u rengisiwa.

Zwine zwa sumbedza uri mushumo wo ita zwavhuḓi ndi musi yo sala i si tshena mathenga kana luvhudzi luṱukuṱuku na luthihi, i vha yo sala i khou suvhelela naho i tshi tshetsheleliwa ya si wanale na luthenga na luthihi zwi amba uri i vha yo ṱhuvhiwa nga nḓila ya vhuḓi.

Nga u vheiwa kha tshikwatiludzi tshine tsha to rothola zwavhuḓi kana tshine tsha khou rotholela zwavhuḓi ndihone lu si nga siṋe ngauri lwa pfha mufhiso lu nga si lenge u vhaisala fhedzi arali lu kha tshikwatudzi tshine a tshi omisi zwi ita zwauri lukanda lu vhe lu kha ḓi vha lwavhuḓi.

Lukanda lwa zwi tshifuwo lwu shumiswa u ita zwiambaro zwa ḽeḓa hungavha vhurukhu, zwikhipha, dzi dzhesi, zwienda, khathihi na mabannda khathihi na dzi bege.

Ri a vhilisa a vhilesa ra kona u a shela, ra kona u ṱhuvha ngauri musi maḓi a u fhisa ro a shumisa a ita zwa uri mithenga i bve yo fanela nahone ri tea u a shumisa ro a kala uri a si fhirisele mpimo ngauri hu a vhibva arali ro shelesa ra fhirisa mpimo ha si tsha ṱhuvhea. Ndi zwa ndeme nga mannḓa uri i ṱhuhu hu ṱhuvhule zwavhuḓi hu si vhe na u salela ha mathenga.

Mafhi a vheiwa kha tshikwatudzi tshirothodzi tshine tsha si omise, ndi tshone tshi no ita uri a dzule a avhuḓi.

Mutakalo u ṱhogomeliwa nga nḓila i tevhelaho hu shumisiwa injection yo linganelaho u ṱhavha hanefho fhethu hune ha kho tea u ṱhavhiwa hone na uri hu tea u vha ho kulumagiwa, ho kuna hune ha kho tea u ṱavhiwa hone zwi thusa uri namusi arali hu tshi kho yo ṱhavhiwa ṋama injection iyo i vhe i singo i sia masiandoitwa kha itsho tshifuwo.

Ee i hone miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u tanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba vha hone vha vhathu vhane vha ita zwiambaro na dzi bege nga mikumba, vha hone vhathu vha re na kha tshitshavha.

Ee dzi hone nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani wa hashu kha vhupo ha hashu.

Zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi. Miṱa kana zwitshavha zwi langa nga nḓila i tevhelaho hu tovha na ḓuvha ḽine vhathu vhoṱhe vha ḓovha vha hone zwine zwa sia hu sa khou valwa vhathu nga nnḓa, kha u langa zwi langiwa nga u hu uri na misanda i a dzhenelela ndi ngazwo zwi tshi tshimbila nga nḓila ya vhuḓi.

Miṱa ya hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga zwanḓa ahuna mitshini ine i ra i shumisa. Nḓila ine nda vhona i khwiṋe ndi ya mitshini ngauri mitshini i a ṱavhanya, mitshini i dovha hafhu ya ita nga nḓila ya vhudele ya vhuronwane.

Ee ndi a ḓivha muthu ane a tshila nga u rengisa mikumba ya zwifuwo ngauri i na mishumo minzhi mikumba ya zwifuwo.

Ee ndi nga ṱalusa maga ane a katelwa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu hu shumisiwa lu arane lu no fhira nga mannḓa kha nngu ngauri mavhudzi kana maha ane a bvisiwa kha nngu a shuma mishumo minzhi zwo ralo na kha mbudzi na uri musi hu tshi bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu a hu tei u bva na ṋama u tea u to bva lukanda lwo ralo.

Vha shumisa zwanḓa kha vhupo ha hashu ngauri a vha thu vha na mitshini ya u hamula kana u hama mafhi.

Ee ndono vhuya nda thusa kha u ṱhukhula khuhu yo vha i sa konḓi, zwo vha zwo leluwa u fhirisa zwe nda vha ndo lavhelela zwone ngauri ndo vha ndo vhilisa maḓi a fhisesa nda i shela nga hayo maḓi ndi tshi imonisa zwe zwa ḓo sia mathenga a tshi khou swa zwa sia ndi kho kona u i ṱhukhula kana u i thuvha nga nḓila ya.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo zwi tshi khou ṱhavhiwa hu tshi khou ṱoḓa u itiwa ṋama. Ndi zwithu zwine zwavha uri zwi ṱoḓa mbilu khulwane ngauri zwi vha zwi so ngo to leluwa huvha na u pfela vhuṱungu nga vhukati musi u tshi kho vhulaya tshifuwo tshetsho nga mannḓa tshi tshi khou ṱavha mukosi.

Ee hu na nḓila dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaya zwifuwo vhuponi ha hashu ndi u tou hunga ya tsheiwa mukulo kana u bviwa mukulo kana ya to remiwa vhukati ha ṱhoho ya bva malofha, ndi dzone nḓila dzine dza shumiswa kha vhupo ha hashu.

Ṋama musi yono ṱhavhiwa i kho ya ya sahiwa yo no sahiwa ya sheliwa zwipaisisi ya aneiwa arali hu tshi khou itiwa mahwaba. Musi i tshi kho ḓo rengisiwa nga zwiputo i to sahiwa ya itwa zwipiḓa piḓa zwinzhi, ya itiwa zwiputo ya kona uya hune ya khou ya hone u rengisiwa.